Uhlobo lwebhanki endilufunayo luhlobo apho ndizawukwazi ukuba imali endiyirhola emsebenzini ingene kulo ndikwazi futhi ukuba ndibe necandelo apho ndiza kubeka khona imali rhoqho ngenyanga endizawukwazi ukwakha okanye ukwandisa indlu yam. Ndicela ke iakhawunti ezawukwazi ukundinceda ukuba ndingabina engazuba nemirhumo or iifizi ezinkulu, okokuqala. Okwesibini, ndizokwazi ukuzuza in terms of i-interest kwi-saving account. Ndicela ke undicacisele ii-options okanye iiakhawunti loluphi uhlobo olufanelekileyo ndiluthathe.

Ikhadi lekhredithi lincedisa ezintweni ezininzi. Okokuqala, xa ungenayo imali yokuthenga iimpahla ela xesha uzifuna ngalo ungakwazi ukuthenga ezo mpahla ngekhredithi. Number two, xa unezinto ozidingayo ngokukhawulezileyo iyakunceda iikhredithi uba mawuzithathe ngelo xesha ukwenzele uzibhatale emva koko xa use unemali, iyanceda ngolo hlobo. Ikhredithi isinceda ngokuba uwenze into ofuna uyenza ngelo xesha engxamisekileyo ongenamali yokuba mawuyenze ukwenzela ukuba ukwazi xa use unayo imali uhambe uyobhatala.

Okokuqala, iephu yebhanki iyasinceda okokuba singahli sinyuka sisiya emabhankini okanye kumtshini wokhupha imali ukuze sikwazi ukufumana imali, okanye ukuthumela abantu imali, okanye ukubhatala iiakhawunti. Okwesibini, iephu yebhanki ikhuselekile ngoba usebenzisa usendlini, akhomntu ukwazi ukubona ipini yakho okanye okwazi ukuba angene ezimalini zakho azithathe. Okwesithathu, iephu yebhanki ukwazi ukufikelela kuyo naliphi na ixesha xa ufuna ukujonga uzinzo lwezimali zakho, ibhalansi or yonke into eyenzakalayo ebhankini yakho.

Ukubhanka ngekhompyutha kukhuselekile kubantu abakwazi ukusebenzisa ikhadi lakho ngongasemthethweni kwii-ATM ngoba uyakwazi ukwenza ama-settings or i-security yokuba izinto zakho kwikhompyutha zisebenza kanjani na. And uyakwazi ukuripota ngokungxamisekileyo xa kukho izinto ezenzakalayo kwibhanki yakho ongaziqondiyo. Akukhuselekanga ngokupheleleyo ke ngoba kukhona abantu abakwaziyo ukungena ebhankini yakho ngokwekhompyutha nabo benze ubuqhophololo. Kodwa ke, ndiyakuthemba kunokuba umntu ahambe aye kwi-ATM ngokokwakhe.

Umntu ngamnye unenxalenye ye-one percent yomvuzo wakhe athi ayifake or ayigalele kwi-UIF, futhi ke inkampani ngenkampani nayo inegalelo le-one percent eyifakayo inxalenye ye-UIF. Zombini ke ezi mali, ezi percentage ziyathathwa zifakwe kwingxowa yomntu ngamnye ye-UIF ezawuthi imncede ngenye imini xa engasebenzi akwazi uaplaya ayifumane imali yakhe ye-UIF.

Tatomkhulu, kwezi ntsuku zanamhlanje akukho seyfu uba umntu agcine imali kumatrasi because kulula ukuba mayilahleke and nawe ukhe ulibale msinyane uba imali ubuyibeke phi and ibiyimalini. Ibhanki ibalulekile because imali yakho igcineka seyfu kungekho mntu onokwazi ukuyiba and uyakwazi into yobana qho xa udinga uncedo uye ebhankini uyifumane imali yakho ngola hlobo uyidinga ngayo and ikhuselekile kakhulu imali ebhankini. And imali ebhankini akukho mntu ukwazi uvela afikelelele kuyo ngaphandle kokuba wena umnike imvume yoba afikelele kuyo. So, akunasidingo sokuxhalaba imali ebhankini ikhuselekile.